Ukuvela kwezingoma zomculo wesintu nomculo esikweni laseNingizimu Afrika kuwu mdwebo ocebile futhi ohlukahlukene, olukwe ngemici yesiqu, imiculo nezinsimbi. Leli gugu lomculo lakhiwe izehlakalo zomlando, izinguquko zomphakathi nentuthuko yezobuchwepheshe, okuholela ekuhlanganiseni okuyingqayizivele kwemisindo eqhubeka nokuheha izethameli emhlabeni jikelele, izimpande zendabuko, amathonya omlando, izinguquko zomphakathi, intuthuko yezobuchwepheshe. Sengiphetha-ke, ukuvela kwezingoma nomculo wesintu esikweni laseNingizimu Afrika kuyinqubo eguquguqukayo, eqhubekayo ebonisa umlando wezwe oyinkimbinkimbi, izinguquko zomphakathi kanye nentuthuko yezobuchwepheshe njengoba amaciko eqhubeka nokusungula.

Ukuvela kwezingoma zomculo wesintu nomculo esikweni laseNingizimu Afrika kuwumdwebo ocebile futhi ohlukahlukene, olukwe ngemici yesigqi, imiculo nezinsimbi. Leli gugu lomculo lakhiwe izehlakalo zomlando, izinguquko zomphakathi nentuthuko yobuzobuchwepheshe, okuholela ekuhlanganiseni okuyingqayizivele noma okuyingqayizivele kwemisindo eqhubeka nokuheha izethameli emhlabeni jikelele. Sengiphetha-ke, ukuvela kwezingoma nomculo wesintu esikweni laseNingizimu Afrika kuyinqubo eguquguqukayo, eqhubekayo ebonisa umlando wezwe oyinkimbinkimbi, izinguquko zomphakathi kanye nentuthuko yezobuchwepheshe njengoba amaciko eqhubeka nokusungula izinto ezintsha nokuhlola aqinisekise ukuthi isigqi sendabuko, imiculo nezinsimbi zihlala ziyingxenye ebalulekile yefa yomculo elicebile lezwe.

Lapho-ke kusuka owesilisa nowesifazane bethandene, bavumelana ngokubopha ifindo lomshado, bese-ke owesilisa eyocela kubo kwalona wesifazane ukuthi bamuphe indodakazi yabo ukuba imishade, akhokhe-ke amalobolo nakho konke okuyimikhuba yesintu.

Ngisemcimbini, nginikezwa ipuleti lenyama yangaphakathi kodwa angiyithandi noma ngiyidla. Ngingalithatha leli pleti ngibonge ngokumoyizela bese ngikudlulisela kozolithanda noma oyidlayo inyama yangaphakathi.

Izinkolelo zendabuko kanye nangokomoya kunganikeza umuzwa wenduduzo, ukuphepha nokuxhumana kubantu abaningi. Nansi indlela lezi zinkolelo ezingaba nomthelela ngayo empilweni yansuku zonke nase kuthathweni kwezinqumo. Ukuba nomuzwa wokunethezeka nokuphepha, umuzwa wenduduzo engokomzwelo ngezikhathi ezinzima, umuzwa wokuvikeleka nesiqondiswe ekusizeni ukubhekana nezinselelo zokuphila, umuzwa wokuxhumaniswa namagugu.

Abande oKhabazela kube nobumbano, siqinise emasikweni ethu, sithandane sibungazane njalo, njalo.

Ukulobola kuwuphawu lwenhlonipha, ukukhokha ilobolo kuvame ukubonakala njengophawu lokuhlonipha umndeni kamakoti kanye nokubonikaliswa kwekhono lomkhwenyana lokondla umlingani wakhe. Kuwukuzibophezela kwezezimali zomuntu, kudinga ukudingidwa nomlingani wakho nomndeni wakhe, nowakho.

Imfuyo nezitshalo kuyingxenye ezibalulekile zemiphakathi yasemaphandleni emhlabeni wonke edlala indima ebalulekile ekuqiniseni ukuvikela kokudla, ukuzinza kwezomnotho nokugcina amagugu amasiko. Kubakhona-ke ukutholakala kokudla, ukudla okuhlukahlukene, ukuzinza kwezomnotho ngoba ukukhiqiza kwemali nengenayo kube nokwakhiwa kwemisebenzi nokudla okufinyelela emakethe. Imikhuba yendabuko ingamagugu amasiko.

Umndeni noma imindeni yakwaZulu yenza amashejuli emicimbi ashintshiwe. Kuba amasiko enziwe lula, ahlanganisa izici zesimanje, ukudla kwendabuko kanye nokudla, ukulungiselela ukudla nokwabelana. Ngokwe zingubo-ke zendabuko, ukujwayela kwesimanje nezingubo zendabuko, imfashini yokuhlanganyela, lokho-ke kusho ukuthi ukulondoloza ubuciko bendabuko kusebenza ukuhlanganisa inhlangano yesimanje namagugu ezamasiko.